Ngicabanga ukuthi into engasiza abantu abadala abahlala ezindaweni ezingaphandle kwamadolobha, noma ezindaweni lapho khona izinsizakuthutha zingekho khona. Ukuthi kusukunywe, kuyiwe kuMnyango wezeMpilo oseduze, kucelakale ukuba kube nezinsiza, lapho khona kuzophuma umkhankaso bevakashela khona ezindaweni zasemakhaya, bebehambisela usizo abantu abadala. Okungenani, kwaziwe, kukhethwe usuku olulodwa evikini, kwaziwe ukuthi, iklinikhi ewumahamba nendlwane ikhona, ezohamba endaweni, izosiza abantu abadala. Ngiyacabanga ukuthi lokho kuzobalekelela kakhulu.

Ngicabanga ukuthi esimeni esinjengalesi, uMnyango wezokuThutha kumele ungenelele ukuze kuzoba nohlelo lokuthutha, ukuthi abantu abadala basizakale ukuba kube nesithuthi esizohamba, sihambe sithathe abantu abadala sibasa ezibhedlela eziseduzane. Ngoba bona abakhoni ukuthi bangazihambela ibanga elide ngoba basuke sebekhulile. UMnyango wezokuThutha, amahhovisi aseduze, kungamele ukuthi siye khona, sikwazi ukuhlala phansi nabo sibonisane ukuthi iluphi uxhaso abangalenza ukuze kusizakale abantu abadala, befinyelele esibhedlela.

Uma endaweni sekukhona uhlelo oluhlelekile lokuthi ogogo bathutheke, kumele kube nomshayeli ozoba khona, futhi ozoba nenhliziyo, ozoba nesineke sokuthi akwazi njalo ngeviki ukusithathela abantu abadala abayise esibhedlela. Lapho kuzokuba nomehluko omkhulu ukuthi, ogogo ngaso sonke isikhathi, bayakwazi ukuthola imishanguzo yabo, ukuze belapheke ezifeni abanazo. Umehluko uzoba khona ngoba bazozizwa bebangcono ngoba basuke sebenethemba lokuthi, bayakwazi ukufinyelela emtholampilo noma ezibhedlela uma befuna ukuya khona.

Ukubona kwami, ngokubona kwami, izaguga ezihlala emadolobheni nezihlala emakhaya, umehluko mkhulu. Ngoba lezi ezihlala emadolobheni usizo ziluthola ngokushesha, kanti futhi izinsiza ziseduze. Kanti, laba ogogo abahlala emakhaya, izinsiza zikude nabo futhi kuthatha isikhathi ukufika ngoba besemakhaya, baqhelelene neminyango ehlukahlukene okuyiyona eletha izinsiza. So, abafani laba bantu ngokusizakala kwabo, kuyahlukahlukana, okwasemadolobheni kuphezulu. Izinga lokusizakala emakhaya liphansi, izinga lokusizakala ngoba baqhelelene nezinsiza neminyango esiphathelene nezinsiza.

Lapha endaweni yangakithi, sinawo amaveni abakhona akwaziyo ukusiza ogogo bethu uma befuna ukuya ezindaweni lapho bezothola khona ukusizakala, ezinjengezemtholampilo. La maveni, ayakwazi ukuthi asithathele bona, baphinde futhi bababuyisele emakhaya. Lokho kuyawenza omkhulu umehluko, ngoba ngisho kuthiwa umuntu omdala ube, ube, ubesegugile engasakhoni ukuzihambela, bayakwazi ukuthi bamlekelele, bamfake evenini, bamuse endaweni lapho azothola khona ukusizakala.

Njengoba uBaba uZungu esemdala, esekhulile, ngicabanga ukuthi into engamsiza ukuthi emndenini kaBaba uZungu, kube khona osemncane noma omusha, ozokwazi ukuthi ngelanga lokulanda amaphilisi kaBaba uZungu, kube uyena ozomlandela amaphilisi emtholampilo. Kodwa uma ngabe uBaba uZungu, kudingeka ukuthi ahlolwe udokotela, sekungaqashwa-ke imoto, angene emotweni, esithuthini leso esiyofika simbeke emtholampilo. Kodwa uma elanda amaphilisi, angalandelwa omunye womndeni, noma kube nohlelo lomunye wonompilo, ozokwazi ukuthi abahambele emakhaya abantu abadala, abahambisele imishanguzo yabo.

Umkhulu, kubalulekile ukuthi abe nomuntu ozomgada ngoba isikhathi sokuthatha amaphilisi akazi nokusazi, nesikhathi sokumele adle, futhi akekho umuntu ozomphekela. Naye ngeke aze akwazi futhi ukuziphekela, ngoba usemdala futhi nemishanguzo kadokotela uzoyithatha kanjani engadlile, ngoba kubalulekile ukuthi imishanguzo kadokotela ayithathe esedlile. Ngakho-ke, umkhulu, kumele kube khona umuntu ozoba seduzane, ukuba ozoba uyena ozokelekelela umkhulu ukuthi athole okuya ngasethunjini ngesikhathi, futhi athathe nemishanguzo kadokotela ngesikhathi.

Kubalulekile ukuthi thina bantu abasha, sibanakekele abantu abadala, njengobanathi, njengoba sesikhulile nje, sakhuliswa yibona, babe namandla okusinakekela, besipha ukudla. Nathi-ke, uma sebekhulile, kusuke sekuyi yisikhathi sethu sokuthi nathi sikwazi ukubabonga ngokusikhulisa kwabo, ngokuthi sibanakekele, sibaphekele, sibanike yonke into, nemishanguzo yabo, ama bathatha imishanguzo, sibanikezele, sibenzele ukudla ngesikhathi, bathathe nemishanguzo yabo ngesikhathi ngoba nabo basikhulisa.

Endaweni yangakithi zikhona izindawo lapho abantu abadala benakekelwa khona. Mina, okwami ukuthi ngibonisane nobabekazi wami, bese siyamthatha, simusa lapha endaweni lapho kunakekelwa khona abantu abadala, ukuze ezofika athole usizo. Laba abantu abadala bayaphakelwa, bayawashelwa, bayagezwa, banikwa imishanguzo yabo ngesikhathi, konke nje, baphathwa kahle. Lapho futhi uma ngimuse khona, ngisuke nginethemba elikhulu lokuthi uzophatheka kahle futhi uzophila impilo.

Bakhona onompilo endaweni yangakithi, uma befika befica umuntu ogulayo, mhlampe uhlala yedwa, akanabani. Bafike bemklinele, bamphekele, bese bemupha umshanguze yakhe. Futhi bamvamise ukuthi bafike usuku nosuku, behambe, bese beyazi ukuthi konke okudingekalayo ngosuku kuyena kuthi khona, bemlandele imishanguzo yakho eklinikhi, bayilethe kuyena, bafike bakwazi ukumphuzisa, bemhlole usuku nosuku.

Umkhulu wami ngiyamchazela ukuthi, uma ehlala ezindaweni zokunakekela abantu abadala, lapho kukhona khona lonke usizo oludingwa impilo yakhe, kanti futhi nodokotela abahlola impilo basuke bekhona eduze, nemishanguzo uma egula, isuke ikhona eduze. Kanti uma esekhaya, konke lokho kusuke kukude naye, okungabangela ukuthi ukugula kuze kumqinise mawala. Kanti uma esezindaweni zabantu abadala, konke ukuthola eduze, ukudla kukhona okunempilo ngaso sonke isikhathi, nodokotela bakhona ukunakekela impilo yakhe.

Ngicabanga ukuthi, umphakathi ukuze ukweseka engakwenza noma iqhaza ongalibamba ukweseka abantu abadala. Ukuthi sisondelane, sixhumane nomnyango wezempilo ukuze lapho sizokwazi khona ukuthola uhlelo lokuthi, okungenani kube khona onompilo abasivakashelayo emakhaya, bezonakekela abantu abadala, laba abasuke besemakhaya. Nanokuthi bakwazi ukubafundisa ngokubaluleka kokuthi bahlale ezindaweni lapho okugcinwa khona abantu abadala. Ngicabanga ukuthi ukwenza njalo kungasilekelela kakhulu siwumphakathi.

Inkulu indima edlalwa abanakekeli basemakhaya, onompilo. Ngoba sithola ukuthi emakhaya emaningi, abantu abadala abanakekelekile noma bekhona laba abasuke bekhona ekhaya, kuba nezindlela ezibathathayo emini. Utholukuthi umuntu omdala uhleli yedwa, akayithathile imishanguzo yakhe. Kanti uma njengoba kukhona uhlelo lonompilo, bayakwazi ukuthi bevakashe usuku nosuku, baqinisekise ukuthi umuntu omdala ukutholile ukudla, futhi wayiphuza nemishanguzo yakhe ngesikhathi.